Diteboho monna heso, ke ya tseba hore lona le tlohile pele ho rona, empa rona re fihlile pele hobane re kgannile ka lebelo le itseng re ile ra nka tsela e kgotsofatsang ho feta eo le e nkileng. Re ile ra feta ka tsela ele ya sekolo sa boeleng e senang sephethephethe se sengata. Hape ha re ka ra emisa haholo tseleng, re ile ra tswela pele re sena ditshita kapa hona ho ema koloi ya rona e ne e le maemong a matle, e re tsamaise ka mokgwa o boreledi, re ile ra hlokomela melao ya tsela, empa re sebetsa ka lebelo le loketseng hore re se ke ra dieha re ne re lebelletse hore lona le tla fihla pele ho rona, mme re tshohile hoo.

Ha ne ke tsamaya ka dibese, ke ne ke ikutlwa ke sireletsehile haholo hobane bakganni ba ne ba hlompheha ebile ba tseba ho sebetsa le batho. Empa matsatsing a ha jwale ka ditekesi ho fapana bakganni ba bang ba tshwara bapalami hantle ebile ba ba fa tshebetso e ntle. Empa ha e le ba bang bona atjhe, mekgwa ya bona ke e mebe haholo. Ke nahana hore bakganni ba ditekesi ba lokela ho kwetliswa ka puisano, boitshwaro le ho latela melao ya tsela, mme ha ba ka etsa jwalo, batho ba ka tshepana le bona mme maeto a ba bonolo ebile a ba a tshireletseha.

Dumelang ke batla ho ba mokganni wa Bolt ke founa ho botsa hore na nka ngodisa jwang. Ke na le license ya ka e felletseng koloi e maemong a matle le bopaki bo hlokehang. Ke kopa ho tseba hore na ke hloka eng ho qala koloi na ho lokela hore na e be selemong se feng ke hloka PDP kapa eng hape ne nka rata ha le ka ntsibisa hore na ho wa kgona hore na motho a ka ingodisa online kapa ke lokela ho tla ka seqo hape ke kopa le ho tseba hore na ke lokela hoba le koloi kapa le motho a se nang koloi a ka kgona ho ingodisa? Ke ya leboha.

Letsatsi leo ke ile ka palama tekesi e ntjha, tjha, tjhi hee! ke tla le hopola. Tekesi e ne e hlwekile e nkga monate mme le mmino o neng o bapala e ne e le o mathemalodi. Ditulo tsa teng di ne di le ntjha mme mavestere ane a sebetsa hantle mokganni wa teng le yena o ne a hlomphehile hobane o ile a re dumedisa mme a buwa le rona ha bonolo. Lebelo leo ana a tsamayang le lona e ne e le le loketseng tsela, hobane o ne a qoba le ho tshosa batho mo mmileng. Bapalami kaofela ba ne ba ikutlwa hantle mme ba bang ba ile ba qetella ba se ba etsa ekare re ka dula re palame ho yena Kamehla e ne e le boiphihlelo bo bontshang hore ha ditekesi di le maemong a matle, le bakganni ba lemosa maeto a ka ba mono bonolo monate ebile a tshireletseha.

Ntate mokganni ke ya leboha ka leeto empa ke kopa ho hlakisa hore ke ntshitse tjhelete e nepahetseng ha ne ke kena, ke ne ke tseba hantle hore na ke ya kae, mme ke ile ka itokisa ka lokisa le tjhelete ya ka ka nepo. Ha ho le phoso mohlomong e shushubaneng ho batho kapa tjhelete e kopane na re ka o thusa ho sheba mmoho hore re bone hore na bothata ke eng? Empa ke ya tiisa ka hlapanya hore ha ke so palame ntle le ho lefa ka botlalo.

Ha line e tjhesa, hwa bonahala haholo ke moo mokganni a buwang ka mmino ka ditaba tsa letsatsi kapa a qoqisane le bapalami ka metlae. O be a tshwere tjhelete e ngata ka letsohong e bile a tlotla ka moo kausi ya hae e tletseng ka teng. Bapalami ba dula ba ikgutsitse ha ho tsekisana ebile ba bang ba thaba feela hore bapalami ka tlwaelo line e tjhesa hoseng haholo pakeng tsa half past five le half past seven, ha batho ba ya mosebetsing le ka thapama pakeng tsa four le six, ha batho ba kgutla hape le ka mafelo a beke, haholoholo ka moqebelo ho ba le kgwebo e ngata sephethephethe ka dinako tsena, se ba sethotho ho ba le tieho ho ema nako e telele empa bakganni ba leka ho tsamaisa dintho ka potlako hore ba kgone ho etsa tjhelete e ngata haholo.

Ke bone hore dikoloi tse sa tlamehang hoba tseleng dingata haholo, haholoholo tse senyehileng kapa tse senang licence dikoloi tsena di baka dikotsi, di thibela le sephethephethe mme di beha maphelo a rona batho kotsing letsatsi le letsatsi. Ka pono ya ka balaodi ba sephethephethe ha ba etse ho lekaneng ho di ntsha tseleng ka dinako tse ngata, ba bonahala ba emetse feela dibaka tse itseng empa ha ba apare hohle moo mathata a teng. Ho hloka ho eketsa dipatlisiso, maeto a tshohanyetso le dikgato tse tiileng, ho etsa bonnete ba hore koloi e seng molaong ha e palame tseleng, ha fela ho sena tlhokomelo ya nnete. Dikotsi le ditloholo tsena di tla tswela pele. Balaodi ba lokela ho sebetsa ka matla ka tshwarano le setjhaba ho sireletsa maphelo.